Batsofe ba hloka hore ba hlokomelwe ka tsela tse fapa-fapaneng ebile tse ngata. Tse ding tsa tsona tse ke bonang hore ba hloka thuso ho tsona ke tseo tsa hore ba hlokomelwe tabeng tsa dijo. Bo nkgono ba hloka hore ba je dijo tse nang le bophelo, tse tshwanang le meroho, tse tshwanang le di-fruits-e, dijo tse tse nang le bophelo, tse kgonang ho aha mmele wa bona. Ka hobane ha ntse ba ya ba tsofala, mmele ya bona le bona e hlokahala hore e be na le matla. Hape ho bao ba tsofetseng haholo ba sa kgoneng ho iketsetsa dintho ba hloka hore ba be na le motho a tla ba thusang ka ka teng tlung. Ka ho kolomaka, ka ho ba isa ngakeng le hona ho ikwetlisa. Hwa hlokahala hore bo nkgono ba ikwetlise ka hobane ho loketse mmele ya bona.

Bongata bo nkgono ke lefu la bona hore ba lebale ntho tse kang tsona tsena. Ka hoo, ho bohlokwa hore ha ke dula le yena nkgono e be nna ya tla mo hopotsang ka nako tsohle. A tsebe hore ka nako e itseng, ka letsatsi le itseng o hloka hore a ye sepetlele. Mme hee ke ka inkela tsela ya hore ebe nna ya mo hopotsa ka nako tsohle. Ha ebe mohlomong ha ke dule le yena, ke etse bonnete ba hore ke a mo letsetsa mohaleng hore a kgone ho ya sepetlele a se ke be a lebala. Le ha ebanyane ha ke dule le yena, nka etsa bonnete ba hore baahisane ba hae ke hopotsana le bona hore ba mo hopotse ha o tlamehile hore a ye sepetlele.

Seo mmuso o ka se etsang hore batsofe le bona ba fumane yona thuso eo e fumanehang dingakeng tsa poraefete. Ke hore mmuso o ikwetlisetse dingaka tsa bona tseo o di sebedisang. Mmuso o be na le tsela ya ho etsa hore dingaka tsa bona le bona ba be seemong seo dingaka tsa poraefete ba leng ho sona. Ka hobane ho bohlokwa haholo hore ba be na le ona kgono eo ya hore ba kgone ho thusa bo nkgono ka mokgwa o dingaka tseo tsa poraefete di kgona ho ba thusa ka teng. Ka hoo, kwetliso ya sekolo kapo kwetliso eo mmuso o ka ratang hore oe finyelle e ba thuse ka hore e ba fe yona kwetliso eo. Ho tle le bona ba kgone ho hola, ba tshwane le dingaka tsa poraefete.

Seo re ka se etsang hore batsofe ba rona ba dule ba hlwekile ka nako tsohle ke hore ba je dijo tse hantle, tse nang le bophelo. Ba je dijo tse tla tiisang masole a mmele wa bona, tse tla kgona ho lwantshana le ona malwetse ana. Le hape hore ha ebenyane motho o na le bolwetsi bo itseng, a phele a nwe meriana ya teng e tla hlokomelang malwetse ao. Ebile e tla etsang hore e se ke be ya fetela ya aha malwetse a mang mmeleng. Le boikwetliso bo bohlokwa haholo holo hore batsofe ba ikwetlise ka mehla le matsatsi. Ho tle ba kgone ho lwantshana le malwetse ao a hlaselang mmele ya bona ha ba dutse feela ba sa etse letho.

Ke ka etsa bonnete ba hore dijareteng moo ba dulang teng ho ka bana le toni moo ba tla dula ba jala. Ho na le ntho eo ba tla dula ba etsa, ba tla dula ba e tsohelang mehla le matsatsi. Nka etsa bonnete ba hore nkgono o na le toni moo a tla e hlokomelang teng. Seo se tla mo thusa hore a nne a emise mmele wa hae hore o se ke wa dula e le nngwe. Mme hape ka mona a nne a jale, a jale dijo tseo tse tla mo thusang. Le monahanong ho ya thusa hore le kelello ya hae e ne e dule e hlaphohetswe, e hlaphohile ka nako tsohle ka hobane hona le seo a se etsang. Mme hee nka etsa bonnete ba hore ho ba na le toni jareteng eo a tla dulang a leng ho yona, ae hlokometse mehla le matsatsi.